Miduba iyo i vha i songo fanela, ndi vhona unga muvhuso u nga fhaṱa kiḽiniki kana zwibadela zwiṅwe hu u itela uri na vhaṅwe vhathu vha kone u phaḓaladza vha tshi ya kha zwiṅwe zwibadela, vha sa tu dzula kha tshibadela tshithihi vha fola muduba hune muṅwe anga fhedzisela a khou dzidzivhala hanefho a si thu thusi.

Ndi nga mu tsivhudza uri aye a vhonane na madokotela o zwi gudelaho ndi one ane a ḓo mu vhudza uri o tendelwa na u bvisa mapfhura muvhilini wawe ngauri a zwo ngo lugelwa u sokou tshimbila u tshi renga zwibveledzwa huṅwe na huṅwe wa zwishumisa muvhilini wau, zwiṅwe zwi a fhedza zwi tshi khou vhaisa zwiṅwe zwa fhedza u tshi khou vha na mutsiko wa malofha.

Ndi nga vha tsivhudza uri sa vhunga vha tshi khou vhona vhana vha vho kana ṅwana wavho a tshi khou swika kha ḽiga ḽi ya ḽa u vha muthu mualuwa kana muthu o no faraho miṅwaha i eḓanaho fumirathi, kha vha dzule nae fhasi vha mu ṱalutshedze nga ha vhudzekani ho tsireledzeaho uri na musi matshelo a tshi ya u vhu ita a kone u vha na nḓivho ya uri hezwi zwi a itiwa, hezwi a zwi itiwi. Kha vha ambe na ṅwana wavho.

Ndi ḓivha tshaka nthihi ya cancer, ndi ḓivha cancer ya ḓamuni ine ya nga u fara u nga fhedzisela u tshi khou bvisiwa ḓamu.

Ee, ndo no vhuya nda ḓi wana ndi na dzangalelo ḽa vhuphulusa vhathu musi vha kha khombo ya mulilo ngauri u phulusa vhathu ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine nṋe muṋe ndi ya zwi funa, ndi ya zwi funa nga mbilu yanga, ndi a takalelaho u zwi ita.

Khondomu ndi ḓivha i nḓila ya i dziṅwe dza dzi nḓila dzine vhathu vha dzi shumisa u dzi tsireledza kha thumbu na kha malwadze.

TB a thi vhoni hu vhulwadze, TB ndi tshitzhili tshine vhunzhi ha vhathu vha tshi wana nga murahu ha musi vha na HIV and AIDS.

Nḓisedzo ya zwa mitea vhuteamiṱa yo tea ngauri ri khou wana vhana vhanzhi vha zwikolo vha vha na thumbu vho ḓi hwala, ende vhunzhi ha vhana evhononi ndi vhana vhaṱuku vhane vha na miṅwaha ya fhasi ha sixteen, ha fumi rathi na fumimbili.

Ndi nga humbela thuso kha muvhuso uri u nthuse ndi vhe khwine, nda dovha hafhu nda humbela thuso kha muvhuso uri u nthuse nga ḽoyara ndi ḓo kona u amba hafhu na dokotela we a nthusa uri a mphe masheleni anga murahu, kana a lifhe mpha mishonga i songo teaho.

Makhanḓela nao a vhanga mulilo, u badela wo funga tshiṱofu u khou uri u kho engedza vhududo nga ngomu nnḓuni, hu wa ḓa muya ha fhufhela bambiri nṱha ha tshiṱofu mulilo wa duga, na u vhea mentshisi tsini hune vhana vha kona u swikelela hone, vhana vha a tambisa mentshisi vha pfherudza nnḓu ya duga.

Ndi nga isa khumbelo ya u fhaṱwa kiḽiniki kana zwibadela vhuponi ha fhano mahayani uri vhathu vhoṱhe vha kone u wana dzilafho kana vha savhe na khaedu ya u ya wana dzilafho musi vha tshi lwala.

Vhuteamiṱa vhu ita uri muthu a songo vha na ṅwana a songo ḓivhudza kana tshifhinga tshine a khou ṱoḓa u vha na ṅwana ngatsho tshi sa thu swika.

Ndi midzi ya miri yo fhambananaho, i vha i khou ita uri ṅwana a songo totwa totwa thumbuni, thumbuni hawe hu dzudzanyee zwavhuḓi.

A thi vhoni vha tshi ṋewa tshikhala tshi no fana na tsha nnyi na nnyi ngauri zwi tshi ḓa kha khumbelo ya mushumo vha thoma u dzhia enevhaḽa vhathu vha re na vhuholefhali zwi si na ndavha uri ho ḓisa muthu a re na bammbiri dzoṱhe dzote, dzo lugelwaho na.

Mulwadze a nga lovhela nḓilani a sa thu swika vhuongoloni.

Masiandoitwa a u sa dzhia mushonga nga tshifhinga ndi u lwala nga maanḓa lwo kalulaho, masiandoitwa a u sa dzhia vhuteamiṱa nga tshifhinga ndi u fhedza u khou ḓi hwala u songo .

Ee, huna phambano nga uri vhuongelo ha muvhuso vha vha vha khou ḓivha uri a vha a khou badeliwa nga ini, ngeno vhuongelo ha private vha tshi ḓivha uri ni khou ḓisa tshelede zwezwo.

Vhathu vha tshila na vhuholefhali vha tea u tikiwa, vha tea u ṋewa maipfi a khuthadzo tshifhinga tshoṱhe, vha tea u funiwa sa muthu muṅwe na muṅwe, ende a vha tei uri ni tshi vha sedza na vha sedza ungari ni khou vha pfhela vhuṱungu, vha tea u dzheniswa kha zwi imiswa zwezwo zwine zwa thusa vhathu vha re na vhuholefhali.

Vhabebi vha nga ṱuṱuwedza vhana nga u sedza bugu dzavho musi vha tshi vhuya tshikoloni, na vha gudisa tshuṅwahaya musi vha na tshuṅwahaya, nga u vha gudisa tshiṅwe na tshiṅwe na u tevhelela mushumo wa ṅwana ḓuvha na ḓuvha musi nwana a tshi vhuya tshikoloni, na u mu ṱuṱuwedza uri a vhale bugu.

Masiandoitwa u nga kha ḓi wana u khou rengiselwa dzilafho ḽi si ḽone wa fhedza u tshi khou lwala zwihuluhulu zwine zwa ḓo ṱoḓa madokotela a muvhuso, a zwo ngo lugela uri muthu a shumise dzilafho ḽa mafanedza a tshi khou litsha uya sibadela zwa mahala zwa muvhuso.

U tea u dzhia mishonga yawe nga tshifhinga tsho teaho misi yoṱhe, u tea u ḓi wana a tshi khou thivha mulomo wawe musi a tshi hoṱola uri tshitzhili kana zwine a khou hoṱola zwi sa pfhukela kha vhaṅwe vhathu.

Vhana vha tea u gudiswa nga vhuteamiṱa, uri vha zwi ḓivhe uri vhuteamiṱa vhu tea u itiwa ngauri wa sa ita vhuteamiṱa u ḓo ḓi wana o ḓi hwala a tshe tshikoloni ngauri tshivhalo tsha vhana no kho ḓi hwala vha tshe tshikoloni tsho ḓala.

Tshibveledzwa tshi khou itiswa nga u vhona vhaṅwe vhathu vho renga zwezwo zwibveledzwa, zwi nga nḓila ine zwa shumiswa ngazwo.

Muthu o fariwaho nga stroke u tea u mu thusa u musi a tshi ya bungani, u tea u mu ṱanzwa, u tea u ita tshiṅwe na tshiṅwe, u tea u dzula wo mu vhetshela tshithu tshiṅwe na tshiṅwe tsini, na mishonga yawe u tea u i nwa nga tshifhinga.

Ndi zwa ndeme ngauri u nga wana muṱani hu tshi khou lwala muthu wa munna mara muthu wa munna a ḓi vhudza uri nṋe a thi yi kiḽiniki ngauri ndi wa munna, vhanna a vha lwali hu lwala vhasadzi, ndi zwa ndeme uri na munna a shumise a dovhe a ṱhogomele mutakalo wawe.

U ṱhogomelelwa vhana uri vhana vho takalana vha na mutakalo woṱhe wo fhelelaho, na u ṋeiwa dzilafho ḽo teaho musi u tshi khou bva u beba, zwi no nga dziphilisi dza u sa pfha vhuṱungu.

Ndi vhona zwi songo fanela ngauri sibadela hu vha hu fhethu ha nnyi na nnyi ende hu vha hu fhethu ha muvhuso, fhethu ha muvhuso a hu ngo tea u fhelelwa nga mushonga ngauri arali ha fhelelwa nga mushonga asi vhoṱhe vhathu vhane vha ḓo kona uya zwibadela zwa private ngauri, vhaṅwe vhathu vha vha vha zwishai vha si na tshelede.

Tshiṅwe tshifhinga vhatholi a vha khou ṱhogomela mutakalo wa vhatholiwa vha vho ngauri vha vha ṋea mishumo i no lemela nahone mishumo i konḓaho zwi sina ndavha uri vha khou tea itisahani, mara ḓuvha ḽi tshi sala ḽi tshi fhela kana ḽi tshi kovhela vha tea u vha vho fhedza mishumo yavho ine vha vha vho ṋewa nga vhatholiwa vhavho.

Ndi vhona zwi songo fanela uri muthu a rengisela muṅwe muthu mishonga a sina ṱhanziela dzo teaho ngauri a nga rengisela muṅwe muthu mishonga aya a nwa mishonga heiḽa a lwala kana a lovha.

Ndi vhona zwi si zwa ndeme uri hu vhidziwe dokotela wa sialala sa vhunga vhathu vha tshi ḓo kona u ḓi mvumvusa nga vhone vhaṋe, zwi sina ndavha maḓipfhele, na muyani, na maitele.

Ndi vhona ungari a vha vha ṋeyi thikhedzo ngauri u wa wana muthu a tshi khou imisa thekhisi o ima badani, o dzula kha wheelchair a badani, wa wana muthu wa thekhisi a tshi khou fhira nga ndavha ya uri houḽa muthu o dzula kha wheelchair, u na vhuholefhali.

Tshitzhili tsha HIV tshi ya vhulaya ende tshi hone, ende tshi nyaga uri muthu a nwe dzilafho ḽawe nga tshifhinga ḓuvha na ḓuvha, a sa vhuye a pfha mbilu i tshi vhavha kana a tshi dinalea a tenda, tsha ndeme ndi u ṱanganedza.

U sa daha mafola nazwo zwi nga ita uri muthu a ḓi tsireledza kha TB ngauri tshiṅwe tshifhinga fola ḽi a vhangiwa nga TB, u shumisa tshikelekete tshifhinga tshoṱhe muthu musi a tshi bva hayani, na u ṱamba zwanḓa tshifhinga tshoṱhe, musi muthu a tshi bva toilet, kana a tshi dzhena, kana a tshi bva huṅwe na huṅwe, muthu u tea u ṱamba zwanḓa.

Muthu u tea u ḓivha uri vhuteamiṱa a vhu tu vha hundred percent, vhuteamiṱa ni nga vhu dzhia mara na vha khakhisea, vhuteamiṱa vhunga ni khwaṱhisa, kana vhu sa ni ise maḓuvhani.

U shumisa khondomo musi muthu a tshi khou ita vhudzekani, na u sa fara malofha a munwe muthu musi o vhaisala, na u sa shumisa tshireza tsho shumisiwaho nga muṅwe muthu.

Nṋe ndi vhona i tshe ya vhuḓi ngauri tshifhinga tshinzhi vhanna vha khou shavha vha sia vhafumakadzi na vhana ende vhana a si vhone vhae vha alusa vhana, mufumakadzi ndi ene no ḓivha uri nga hetshi tshifhinga ndi ḓo kona u mu alusa, nga hetshi tshifhinga thi nga koni.

Ndi nga ḓi wana ndi khou to dzhena nḓilani nda ḽivha mapholisani nda ya nda ṱoḓa muhulwane wa mapholisa, vhone vhane muhulwane wa mapholisa nda vha ṱalutshedza tshiwo itshi tsha uri ho vha na ṅwana o tambudzwaho ha vha na miyawe vho fhiriswaho shangoni, ende ahuna ane a khou zwi dzhiela nṱha, kana ahuna a na khou thusa kana u ḓo phalala kha nyimele heyi ine ṅwana a vha khayo.

Ee, zwi a konadzea uri hu wanale muthu uri u na khentsa nga murahu ha musi ho tou sikeniwa ngauri vhunzhi ha vhathu khentsa ya madamuni i vhonala nga murahu ha musi o tou sikeniwa.

Vhulwadze ha lufhia ndi vhulwadze vhune ha vhonala nga u tetemela, u dzunguluwa, u sa vha na dzangalelo ḽa zwiḽiwa, ndi nga eletshedza mulwadze uri a ṱuwe a ye dokotelani uri a kone u ṱoliwa nga vha, nga madokotela.

Maitele enea a nonga a u vhidza maine uri a ḓe a shume tshitumbu kana a shume zwiambaro zwa mufu, ndi vhona hu si maitele a vhuḓi ane vhathu vha a shumisa, maitele enea a uri hu fhedze hu khou pfhi mufumakadzi wa mufu kana munna wa mufu ndi ene o vhulayaho munna wawe kana mufumakadzi wawe.

Zwina vhungoho vhuhulwane nga maanḓa ngauri muthu a re na TB ha vhi na dzangalelo ḽa zwiḽiwa, tshawe ndi u nwa maḓi, tshiṅwe tshifhinga na maḓi ha suku nwa.

Ndi nga ya kiḽiniki nda ya nda ṱoḓa vhuteamiṱa ho shumisa injection, nda ri vha mphe na mishonga ya u thivhela tshitzhili tsha HIV uri tshi sa kwame, ndi philisi dzine ndi ḓo vha ndi khou dzi nwa ḓuvha na ḓuvha nga tshifhinga tsho teaho.

Ndeme ya u ṱola mutakalo waṋu ndi ya uri ni ḓo kona u ḓivha uri ni khou lwala malwadze mafhio, nahone ni tea u dzhia dzilafho ḽifhio nga tshifhinga ḓe.

U bva biko tshifhinga tshoṱhe, na u tetemela, na u ṱavhanya u neta tshifhinga tshoṱhe, muthu wa hone ha lengi u neta, u tou dzula nyana u ḓo wana o bva mabiko khofheni a tshi khou shishima biko fhedzi a tshi nga u khou penya.

U ḽa zwiḽiwa zwa mutakalo zwi u thusa uri masole a muvhili wau a vhe na maanḓa a u u baḽantsa kana a u u tika, uri na musi u tshi nwa philisi kana u tshi nwa mishonga ya dzilafho ḽeḽo a wane masole a muvhili a re, a a o o o dzula o lindela.

Ndi vhona zwi zwa ndeme u pfhumbudza vhathu nga ha vhulwadze ha muhumbulo kana nga mutsiko wa muhumbulo ngauri vhuthu, vhathu vhanzhi vha khou ḓi wana vha kha mutsiko kana vha fhasi ha mutsiko une vha balelwa u amba na vhaṅwe vhathu kana u wana muthu wa u amba naye a muṱalutshedza thaidzo ine avha nayo, ndi vhona zwi zwa ndeme badi uri vhathu vha ṱalutshedziwe nga mutsiko une muthu anga vha nawo musi arali a tshi swikelela hune havha na thaidzo a balelwa u i ṱalutshedza muṅwe muthu.

Zwi na masiandoitwa a si a vhuḓ, i anga kha ḓi ḓi wana a tshi khou lwala lune a fhedza a khou hwalelwa vhuongeloni kana a ḓi wana hu tshi khou tshinyala mbumbelo yawe nga vhuteamiṱa vhune ha dzulela u vhu shumisa tshifhinga tshoṱhe musi a tshi vha kha vhudzekani vhu songo tsireledzeaho.

U dzunguluwa kana u tetemela tshifhinga tshoṱhe, na u bva biko, na u swika hune wa pfha u khou sokopfha phepho tshifhinga tshoṱhe wa ḓi wana vho soko lala ḓuvhani kana wo sokou lala wo ḓi fukedza nguvho, na u hoṱola hu sa fheli.

Ndi zwa ndeme ngauri u vha u sa khou ḓivha uri muthu ane wa khou vha na vhudzekani nae u khou lwala kana ha lwali na ngauri, ano maḓuvha a si kanzhi muthu a tshi nga u vhudza uri u khou lwala hu no uri u khou lwala ngori, vhathu vhanzhi vha amba uri a ri khou lwala, naho muthu a khou lwala u ḓi amba uri a thi khou lwala.

Zwi fhaṱa vengo vhukati ha vhaṅwe vhagudiswa vhane vho wana zwiḽiwa zwa zwikimu na vhane a vho ngo wana zwiḽiwa zwa zwikimu tshikoloni.

Ee, ndo no vhuya nda tshenzhelwa sibadela nga vhanga ḽa uri madokotela o vha a tshi kho konḓa ngauri madokotela ane a khou shuma nga hetsho tshifhinga ovha a songo ḓala, hovha hu tshi tovha na dokotela ḽithihi ḽi kho shuma zwa ita uri ḽaini i ongolowe nahone ndi thusalee u lenga.

Vhathu vha no kho ḓo u lafhiwa zwa shishi vhuponi hanga ndi nga vha vhetshela thungo uri vha thusalewe u ṱavhanya vha thusalee u ṱavhanya ngauri vha vha vha tshi kho lwala lwa shishi kana vho vhaisala lwa shishi sa muthu o wanaho khombo ya moḓoro a si muthu ane a fanela u ima ḽainini, u fanela u ṱavhanya a thuswa nga u ṱavhanya nga u bonya ha iṱo

Ee, vhathu vhanzhi vha vha vha na tshenzhela ya u sa ya u lenga u wana tshumelo nga kha ambuḽentse ngauri u ḓo founela sibadela uri u kho nyaga u ḓisiwa nga ambuḽentse a muvhuso vha u vhudze zwa uri ambuḽentse a iyo nahone i ḓo lenga u swika ngeno

Mbilaelo dza u ḓi wana u tshi kho ṱhoniphiwa tshitshavhani, kana mbilaelo dza ḓi wana u tshi khou rwiwa nga phepho ḓakani, kana mbilaelo dza di wana u tshi khou lovha.

Ndi nga ṱavhanya nda gidimela sibadela kana i kiḽiniki ya nga tsini uri ndi wane thuso.

Nga u ambara zwikelekete na u ṱamba zwanḓa misi yoṱhe.

Ndi vhona ungari masheleni a manngo eḓana nga uri muthu a no dzula a na vhuholefhali kana muthu o dzulaho kha wheelchair zwithu zwine a vha a khou zwi ṱoḓa u zwi swikelela ndi zwinzhi, sa vhunga sa fhethu hune a vha a kho dzula hone hu tea u vha ho kuna nahone tshitupuni hu tea u vha ho itiwa remmphe uri a kone u dzhena, ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwi ṱoḓa masheleni manzhisa vhuholefhali vhu nyaga masheleni.

Ri nga vha ṱuṱuwedza nga u ita ri tshi vha na zwivhidzo kana mitambo ine yavha i tshi kho vhidza vhanna fhedzi itshi kho vha ṱalutshedza nga ha vhundeme ha u ṱola mutakalo wavho nwedzi muṅwe na muṅwe, ra ḓi ita ri tshi vha fha dzi khoḓiringi vha tshiniwa ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa nga vha ṱuṱuwedza uri vha ṱole mutakalo wavho ṅwedzi muṅwe na muṅwe.

Vha nga mu ṱuṱuwedza nga u ita vha tshi mu isa kha zwiimiswa kana kha vhathu kana madokotela a thusanaho na vhathu vha muhumbulo.

Tshiṅwe na tshiṅwe tshi vhe mahala na musi hu tshi pfhi hu kho yiwa dzinyendoni vhana vha songo tsha badela tshelede kha zwi vhe mahala.

Muvhuso u fanela u ḓisa ambuḽentse nnzhi vhuponi vhune ha konḓa nga maanḓa tshumelo, u tea u isa ambuḽentse nnzhi kana wa fhaṱa tshibadela kha honovho vhupo.

Ndi vhona unga a zwo ngo eḓana, kha vha ite kana vha vhe na tshiimiswa tshine tsha ḓo ḓivhadza vhathu nga ha AMS ṅwedzi muṅwe na muṅwe phurogireme dza kha theḽevishini na kha radio kha vha vhe na programm ya u gudisa vhathu nga ha AMS.

Ndi zwi vhona nga musi muvhili wa matshudeni wo takala nahone vha sa soku lwala lwala, ndi hune nda zwi vhona uri vhathu dzheni vha khou ḽa zwiḽiwa zwi re na pfhushi.

Vhagudi na vhashumi vho mbo ḓi wanela zwibadela uri vha ya u ṱoliwa nga madokotela o zwi gudelaho, nga vhunga vha vha vha na tsumbadwadze dza COVID.

Ee, ndo no vhuya nda fanela u livhisa ambuḽentse kha vhupo hanga nga ṅwambo wa uri GPS yo vha i sa kho shuma nga ṅwambo wa network, network yo vha i tshi kho konḓa vhukuma uri i sumbedze GPS uri ambuḽentse i kho tea u ya gai.

U vha ṱanganedza na u sa ri u tshi ṱangana navho badani wa mu sedza u tshi kho mu pfhela vhuṱungu, na u vha na zwiimiswa zwine zwa vha hoṋe tshifhinga tshoṱhe kana zwine zwa ḓo vha hone tshifhinga tshoṱhe u itela u ṱuṱuwedza vhathu vha no tshila na vhuholefhali.

U hoṱola tshifhinga tshoṱhe, u bva biko misi yoṱhe, u balelwa u fema na mukhushwane u sa fheliho.

Bada i si ya vhuḓi i kwama ngauri vhathu vha ambuḽentse vha ari a ri kone u swika ambuḽentse i ḓo vhaisala kana mufu u ḓo swika a kha tshiimo, mu mu mulwadze u ḓo swika a kha tshiimo tshi sa takadziho nga vhanga ḽa dzi bambasi dzine dzi ḓovha dzi hone badani.

Vhathu vha re na vhuholefhali vha balelwa u wana thuso nga vhanga ḽa ri hu vha hu si na zwi imiswa zwa mutakalo zwa tsini zwine zwa kwamana na vhathu vha re na vhuholefhali, vha tea u ya kha zwiimiswa zwi re kule zwine zwa kwama na vhuholefhali.

U kundelwa ha maḓi zwikoloni u sa bva ha maḓi kha zwipaipi ndi kha dzi phaiphi ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa ita uri ngade yashu i savhe na miroho, u kundelwa kana u shaya vhathu vhane vha ḓo lima kana vhashumi vha ngadeni, ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa ita uri tshikoloni tshashu ri savhe na miroho.

Hu tea u vha na zwiimiswa zwine zwa tsireledza mutakalo kana pfhanelo dza vhanna.

U ḓi wana u kha khombo ya goloi u ḓi wana wo huvhala mulenzhe, hu teya uvha na maga ano tea u tea vhidziwa zwithu zwine vha tea u ambara musi vha tshi khou dzhena saithini.

Pfhushi ndi ya ndeme muvhilini wa muthu ngauri arali muthu a si na pfhushi ndi u ne a ḓo fhedzisela a kho soko lwala kana a dzulela u lwala tshifhinga tshoṱhe ngauri muvhili wawe a una pfhushi.

Vhaholefhali vha funa u fhiwa dzi wheelchair dzine dza vha na rimouthu dzine vha ḓo ḓi puṱedzela vha tshi ṱoḓa uya hune vha kho ṱoḓa uya vha sa kho thusiwa nga muthu.

Nga u vha na tshiimiswa tshi tikaho vhanna na u dzulela u vha ṱuṱuwedza uri ndi zwa ndeme uri vhanna vha dzulela u ṱola mitakalo wavho.

Tshiimiswa tshi ngaho Mens Clinic ndi tshiṅwe tsha tshiimiswa tshino ṱuṱuwedza vhanna kha u ṱola mutakalo wavho tshifhinga tshoṱhe.

Zwi vha thusa kha uri musi vha tshi funziwa vhavha vha si na nḓala, vha a kona u sedzana na pfhunzo dzavho vha guda nahone vho ḓi funga.

U thola vhaongi vhavha vhanzhi kha kiḽiniki dza mahayani ndi zwiṅwe zwine zwa zwithu zwine zwi nga khwinisa kiḽiniki dza mahayani.

Vhanna vha ya shona ngauri vha vha vha songo ḓowela u dzula vha tshi ṱoliwa kiḽiniki vha ḓowela uri ndi mushumo wa vhafumakadzi kana ndi zwithu zwine zwa itiwa nga vhafumakadzi misi yoṱhe.

Dzikhampheni dzedzi dzi ngaho vho NGO radioni na kha theḽevishini ndi zwiṅwe zwa zwithu zwa zwi tshi kho ḓivhadza vhathu nga COVID-19 ngori vho vha vha tshi dzulela u amba kha TV na kha dziradio vha tshi khou ri gudisa nga COVID-19, ha dovha havha na zwiimiswa zwe zwa zwi tshi ḓa zwi tshi tshimbila zwi tshia zwikoloni zwi tshiya na mahayani zwikho ḓivhadza vhathu nga ha COVID.

Musi hu na khombo ya shishi ambuḽentse dzi fanela u ya nga u ṱavhanya, arali muthu o founa a khou founela one one two ambuḽentse dzi fanela u ṱavhanya dzaya dza vhonana na muthu a re kha shishi.

U luza mishumo u ḓi wana u tshi kho balelwa uya mashango davha nga vhanga ḽa COVID. Vhathu vhanzhi vho ḓi wana vha tshi khou fhelelwa nga mushumo vhunzhi ha vhathu vho ḓi wana vha tshi khou lovha nga nṱhani ha COVID.

Ndo no vhuya nda vha na vhulwadze ha aḽedzhi tshikoloni musi ndo ḽa khovhe i sa nyanḓi muvhilini wanga, nda bva maṅwe mapundu manzhisa nḓi he vho phurisipaḽa vha fhedzisela vha tshi kho hwalela sibadela uri ndi yo ongiwa.

Zwi kwama vhathu vha re na vhuholefhali nga maanḓa musi arali mushumoni hu na muthu a re na vhuholefhali vhathu vha a mu sedza nga inwe nḓila vha thoma u mu khethulula u fana na musi vha tshi khethulula vhathu nga lukanda, vha tshi khethululwa vhatshena na vhathu vhatsu.

Hunga thomiwa nga nyambedzano ya kha radio na nyambedzano ya kha theḽevishini, ha dovha hafhu ha to u vha na Kiḽiniki ine ya ḓo thusa vhanna fhedzi i sa thusiho vhafumakadzi i no to thusa vhanna fhedzi.

Ndi ngauri kaleni vhanna vha vha tshi tenda kha ḽa uri, munna ha tei u ṱoliwa hu tea u ṱolwa mufumakadzi.

Tsho vha ṱuṱuwedza nga u vha sumbedza khombo khulwane ya u fariwa nga COVID-19 na vhundeme ha yo holeliwa uri u sa fariwa nga COVID.

Zwi vha thusa kha uri arali hu na muthu a na kho ḓo u lafhiwa lwa shishi vha ṱavhanye vha mu thusa lwa shishi, nahone nga u ṱavhanya ngauri arali a lindela tshifhinga tshilapfu u ḓo fhedzisela a tshi khou lovha kana ha vha na dzi thithisi zwine zwa kho thithisa mutakalo wawe.

Tshumelo i ya i ṱhukhu kha vhalwadze ndi hune ha swika hune ha vha hone hune vhalwadze vhanzhi vha wana vha tshi khou pfhi vha khou lwala. Kana vha khou lovha nga ṅwambo ya uri a hu khou vha na tshumelo.

Ndi vhona zwo leluwa nga maanḓa ngauri vhunzhi ha vhathu musalauno vha vho to sendeliwa mimesedzhi uri khavhaye vho dzhia dzilafho ḽavho kiḽiniki ya tsini navho.

Vhathu vha Mankweng vha tea u ḓisa mishonga ngeno kiḽiniki ya hashu. Arali kiḽiniki yo fhelelwa nga mishonga i ḓoweleaho nga maanḓa.

U sa wana dzilafho nga tshifhinga kana u lwala ha vhathu vhanzhi. Hune vha ḓo fhedza vha tshi khou balelwa dzilafho ngauri kiḽiniki ya shango ḽa vho yo vala.

Vhalwadze vhanzhi vha ḓo ḓi wana vha tshi khou lovha. Arali vha tshi khou vha na malwadze ane a tea u dzula vha tshi khou nwa mishonga yavho kana vha tshi kho dzhia dzilafho ḽavho tshifhinga tshoṱhe.

Ndi nga tama uri vha thome u sedza dzi kiḽiniki na mitakalo ya vhathu uri vhathu vha kho dzhia dzilafho ḽavho loteya naa.

Vha fanela u sedza nga maanḓa vhathu uri vha khou wana dzilafho ḽavho nga tshifhinga na nahone zwo tea na.

Ndi nga vha ṋea nyeletshedzo ya uri vha tea u dzula vha tshi khou yo u ṱola mutakalo wavho tshifhinga tshoṱhe.

U fanela u ḓi wana a tshi khou ya kiḽiniki u ṱoliwa tshifhinga tshoṱhe. Uri vhulwadze hawe vhu khou itisa hani nahone u tea u ḽa mitshelo na zwiḽiwa zwi re na pfhushi.

Ndi nga katela uri vhathu vha tea u dzula vha khou ṱoliwa nahone vha tshi khou tshekhiwa tshifhinga tshoṱhe. Uri vhathu mutakalo wavho u wa vhuḓi na ngo nahone hu fanela u dzula hu kho ya vhahulwane sibadela. Uri vhavhe vha kho ṱola uri zwithu zwi khou tshimbidziwa nga nḓila yone naa.

Vha fanela u thoma vha ya kha vha muraḓo wa mutakalo vhathu vha no shuma na zwa mutakalo. Vha vha ṱalutshedza uri vha khou nyanga u thusa nga nḓila ḓe nahone hani. U bva hafho vha kono u u ita zwine vha khou nyanga u ita vha tshi khou tevhedzela vhathu vha muhasho wa zwa mutakalo.

Ndi nga ita uri hu dzule hu na dzi ambuḽentse nnzhi tshifhinga tshoṱhe dzine dza ḓo thusa vhathu vha re kha emergency nahone kiḽiniki hu tea u thuswa vhathu vha re kha emergency u thoma.

Ndi nga mu livhuwa nga muṋea thendara ya uri a ise phanḓa na uri a vhe a khou ṱhogomela vhathu vha mutakalo vhuponi hanga u swikelelisa.

Ndi nga vha vhudza uri vha tea u dzula vha tshi ṱola vhathu nahone vha tea u dzula vha tshi dalela zwibadela zwa tsini na dzi kiḽiniki dza tsini. Uri vha vhone uri tshumelo i khou itisa hani nahone vhathu vha khou ṋewa tshumelo nga tshifhinga naa.

Ndi nga mu ṋea ngeletshedzo ya uri a songo nyama nahone a songo fhela mbilu sa vhunga a tshi kho shuma vhathu.

Ndi nga vha vhudza uri vha tea u dzulela tshifhinga tshoṱhe vha tshi ḓa vunḓuni ḽashu u ṱola vhathu uri mutakalo wavho u hani. Ngauri vhathu vha vhuponi hanga mutakalo wavho u tea u dzula u tshi kho u ṱoliwa tshifhinga tshoṱhe.

Ndi vhona ungari u lindela ambuḽentse ndi khwiṋe u fhirisa u hwala mulwadze nga goloi ngauri a nga ḓi lovhela goloini.

Hu avha na u shaya kana u shotha ha tshumelo kha vhalwadze.

Hu a swika hune muthu tshiimo tshawe tsha ṋaṋa kana tsha thithisea nga maanḓa nga u shaya ha vhathu kana fhethu kana zwibadela zwa muhumbulo zwa tsini.

Arali muthu a wana khombo khulwane fhethu hune ha vha kule vhukuma na hune a dzula hone. Muthu u fanela u founela ambuḽentse i ḓo ḓa ya muhwalo ya muisa sibadela tsha tsini kana sibadela tsha kule fhedzi hune ha ḓo wana hone thusa.

I tamba tshipiḓa tshihulwane ngauri i ya tsitsa uri swigiri i sa gonye arali yo gonya iya tsa.

Ndi vhona zwi songo fanela uri vhalwadze vha ye vha fole miduba mihulu vhuongeloni musi vho lindela dzilafho. Ngauri vhaṅwe vha fhedzisela vha tshi khou wa hanefho vhaṅwe vha vha vha tshi kho lwala lwa shishi.

Ipfhi mutakalo ḽi amba uri ndi tea u dzula ndi tshi ṱola mutakalo wanga misi woṱhe. Nahone ndi tea u ṱhogomela mutakalo wanga na uri ndi ḽa mini.

Kha vhuongelo ha nnyi na nnyi ndi vhona unga ṋetshedzo ya mushumo ya mushonga ivha i si ya vhuḓi nahone i ya lenga.

Hu ṱuṱuwedza vhathu uri vha tea u dzulela u ya kiḽiniki nahone vhathu vha na lutendo lwa sialala.

Ee ndi vhona magavhelo o tea uri a waniwe nga uri arali hovha husina magavhelo ane vhathu vha ma wana ṅwedzi muṅwe na ṅwedzi. Vhunzhi ha vhathu vha vha vha sa ḓo kona u swikelela zwiḽiwa zwa pfhushi nahone zwine zwa vha na mutakalo.

Mililo ine ya vha khombo i vha yo vhangwa nga mafola u vhea mentshisi kule kana tsini hune vhathu vhana kana vha ḓo swika hune vha doba u swa ha dzi thambo nḓuni.

A si mulandu wa zwibadela mara sibadela vha funo u ita uri huvhe na manese manzhi a ne a ḓo thusa vhathu uri vhathu vha fhungudzee hu sa ḓale casualty.

A thi ḓivhi mushonga une wa ṋetshedzwa muthu wa maswa vhusiku ndi ḓivha uri muthu arali o bva nga maswa vhusiku. U funa u ṱamba khofheni kana hanefho muvhili nga muṋo uri zwilonda zwe a zwi bva zwipute.

Musi muthu o ṱangana na zwikonḓaho u funa u iswa cancelling kha vhathu vha no ḓivhana na zwa muhumbulo ndi vhone vhane vha ḓo mu thusa.

Muṱa woṱhe u funa uya wa ṱoliwa mutakalo wawe uri muthu muṅwe na muṅwe mutakalo wawe ndi wa vhuḓi na.

Ee ndono vhuya nda ḓi wana ndi tshi kho ṱhogomela khotsi anga vho fariwa nga stroke. Nahone zwo vha zwi tshi konḓa vhukuma uri ndi vha bvise hune vha kho nyago ya hone ndi vha isa hune vha dzula hone ndi vha ise hune vha kho nyaga u dzula hone. Ngauri zwo vha zwi tshi konḓa vhukuma ngauri vho vha vha sina na wheelchair.

Muthu u fanela u ita a tshi ḓi wana a tshi yo ṱoliwa tshitzhili tsha HIV luthihi kha ṅwedzi. Uri a ḓivhe uri mutakalo wawe u hani nahone u kho lwala nahone u na mutakalo wavhuḓi na.

Ndi nga dzhia dzilafho ḽanga nga tshifhinga nahone tsho tsho teaho ḓuvha na ḓuvha.

Ee ndi ḓipfha ndo vhofholowa musi ndi tshi vhudzisa madokotela mbudziso dzine thi zwipfesesi kha kana zwithu zwine ndi zwipfesesi zwi ṱumanaho na mutakalo wanga. Ngauri ndi tea u ḓivha na u ḓivhesesa nga ha mutakalo wanga kana zwine zwa kho nndina muvhilini wanga.

Ndi ḓipfa ndi songo vhofholowa ngauri arali nda nga vhuya nda founela kiḽiniki nda ri ndi kho nyaga ambuḽentse hu na mulwadze wa swiswi. Ndi vha ndi khou amba zwezwo zwi vha zwi sa kho amba uri vha tea u mpfhoinela uri vha tsheke uri ndi zwa vhukuma na vhulwadze ndi ha shishi na. Ngauri vha nga ri vha khou mpfhoinela vha kho ḓi amba na ṋne mulwadze a mbo ḓi ri sia tshenetsho tshifhinga.

A thi thu vhuya nda pfha na muthu na muthihi ane avha na thaidzo ya u wana mishonga yawe ya tshifhinga tshilapfu tshoṱhe. Ngauri vhunzhi ha vhathu vha a ṱhogomela mutakalo wavho.

A tha thu vhuya nda pfha nga ha drone dzine dza shumiswa u isa zwishumiswa zwa ngalafho mashangoni kana mashango a tsini.

A zwo ngo vhuya zwa leluwa nga maanḓa ngauri vhaṅwe vhathu vha swika hune vha u haṱula vha tshi sedza uri u khou amba ngazwo kana u khou lwala zwezwo zwithu zwine wa kho amba ngazwo.

U konḓa ha zwiṋameli ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa itisa uri vhathu vha vhuponi hanga vha sa ḓiise.

U lenga ha u swika ha ambuḽentse tshifhinga tshoṱhe ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa vha zwine zwa bora ngeno vhuponi hashu. Ngauri u ḓo founela ambuḽentse vha vhudza uri ndi kule nahone ahuna ambuḽentse na liṅwe na liṅwe graveḽe bada ya ngeno yo vhaisala.

Vhathu vha na thaidzo yo u sa u ṱola mutakalo wavho tshifhinga tshoṱhe vha nga vha na thaidzo yo sa ṱoḓi u dzhia dzilafho ḽavho. Vha tshi kho shavha uri vhathu vha ḓo ri mini kana vhathu vha tshi khou vha vhona vha tshi kho dzhia dzilafho ḽavho vha ḓo ri mini.

Tshibadela tsha fhano Limpopo tsha Shayandima tsha Tshilidzini hospital.

U konḓa ha zwiṋamelo kana u konḓa ha thuso musi hu tshi kho nyaga ambuḽentse. Vha u vhudza uri bada yau a i ngo tshi a i ngo ita zwavhuḓi nahone i a vhaisa goloi.

I nga thusa kha uri tshifhinga tshoṱhe vha tshi nyanga nyeletshedzo vha ḓo founela vha muhasho wa zwa mutakalo ngadzo dzedzo dzi mobaiḽi phone.

Vha ya funza vhathu vha vhuponi hashu ngaha mutakalo na vhundeme ha mutakalo.

Vha ya funza vhathu nga ha ndeme kana vhundeme ha u ṱola mutakalo wavho tshifhinga tshoṱhe.

U thusana tshifhinga tshoṱhe na u farana ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine miraḓo ya miṱa ya thusana.

U dzulela u ya u vha ṱolela tshifhinga tshoṱhe na u vha ṱhogomela. Na u itela uri vha ḓi pfhe uri vha kha ḓivha hone fhano shangoni nahone vha funiwa.